Ndingavakalelwa kabuhlungu kodwa ke ibe uyithenga uyazi ubana izawuphela kwixeshani. Ingcoske bana umntu ayazi ubana ngamanye amaxesha uba asebenzise ngayo idatha yakhe kubana idatha iyadura.

Abantwana abanintsi bayakuthanda ukusebenzisa i-AI kwaye xa usebenzisa i-AI ingase ungakwazi ubana uyisebenzise njani kwaye wazi uba imibuzo ebalulekileyo eyakhayo oyibuzayo, hayi imibuzo nje ubuze yonke into. Ibalulekile laa nto ubana i-AI isebenze kwaye xa ukwazi ukutransleyitha amagama ongawaqondiyo, AI ibe lolona hlobo lulula ebantwini manditsho, kodwa abantu abakwaziyo uncwada.

Ungakhathazeki, tata. Akhona amaqonga afana noSpotify ongakwazi ukumamela wonke umculo wakho owuthandayo kwaye nomculo wakudala owuthandayo, uyeke ke ezi CD zindala ezisebenza ngeereyidiyo ezindala ezingakwazi ukutshaja nangombane lo. Hayi, tata wam, khawuke umamele nantsi ndikuvulela uSpotify, yitsho nje igama lomculi, ndiya kukufumanela eyona ngoma oyithandayo kuba mna amaculo wakho ndiwava nje xa uwakhalisa.

Yeyi, iindaba zabantu okanye iindaba zeetshomi, itshomi ezikwazi ubana zihlebe kwangeetshomi zazo. Eyona ke loo nto yenza isiphithiphithi ke kudliwanondlebe okanye kwizitshomi niizitshomi kuba abanye abantu abathembakali kwaye ke seke kube . Ndizawuthini? Kube nesiphithiphithi esininzi xa indaba yomnye umntu uyive ngabanye abantu ungayivanga ngamnikazi wakhe. Yaye loo nto yenza ubana, heyi, abantu baxabane bakhuphe nezo ndaba ningazaziyo, nezo bezixelela ubana izawuba zezabo bodwa.

Andinalo ke ulwazi apho kuba iWi-Fi endizisebenzisayo kwaye endizikhethayo ukuba ndizisebenzise zezona ezo ke ubone bana zezo ke zi-suggested uba zisetyenziswe. Andihambi nje ndikhonektha kwiWi-Fi because ndinqena ke oko kutsotswa kwiimali nokutsotswa kwe-information ngabantu ngenxa yokukhonektha kwiWi-Fi. Andinaso andinalo nebali endinganibalisela lona.

Ndingafumana i-sponsorship ukwenzela ndingazidinga kwanto endifuna uyenza kubana xa usenza i-content uba ngumntu oveza lonke icala lakho okanye icala lobuwena ungadakumbi. Xa udakumbile bazi bana udakumbile kwaye ungabi ngumntu nje ongaveliyo okanye umntu nje ongayoncwadi efundeka ivaliwe. Yazi ubana umntu xa wenze i-content wenza i-content ngentliziyo emhlophe.

Ndingamcebisa ukubana ikhona inethiwekhi ekuthiwa yekaVodacom kwaye loo nethiwekhi iofarisha idatha noko engaxabisi kakhulu kona xa ungumntana omncinci. Ungumntana ongaphantsi kweminyaka engama-twenty-five, uyakwazi uba uyifumane le idatha kuNXT LVL apho ezo datha ziyakwazi uba zihlale kwaye zikwazi uba zondleke xa ungumntu ongekho budlabha ngedatha.

Abantu bazisebenzisa ukuba baxhumane nabantu bangaphandle kwanabantu abangekhoyo kumazwe esihlala kuwo babone ubana baphila njani, nabo xa befuna ukwazi ubana benze ntoni xa imeko imaxongo bakwazi uba babukele ii-videos. NakuYouTube bakwazi abanye abangakwazi upheka bakwazi ufunda upheka, abangakwazi ukufunda iincwadi zabo bakwazi ubukela ii-videos benze imisebenzi yezandla. Nabantu ixesha ke lothetha bakwazi uthetha, nabanye abantu abakumazwe ngamazwe nezihlobo zabo bakwazi ukuba bahlale bebonke ngokomoya ngokwenyama.